Ha o le molemi mme o thabela ho ingodisetsa tsena tsa grant, ya temo. Ho hlokeha dipampiri tsena tse latelang. Bukana ya boitsebiso, nomoro ya hao ya SARS, certificate sa BBE. Mme le dithuto tsa hao, hore na o qetelletse dithuto tsa hao hokae.

Batsomi ba bangata ba ne ba qhekella, ho fepa malapa a bona mehleng ya sekgale-kgale. Ba ne ba se ba rata ho ja sefate se bitswang Marula. E le sona se ba fepang malapa a bona ka sona. Mme ho na le dijalo tse ngata-ngata. Tseno ho dumelwa hore di tlisa lehlohonolo haholo ha ho tluwa ho tsena tsa ho tsoma. Tse kang ,,,,, le . E ne le tse ding tsa difate kapa dimela tse nang le tjhefu, tseo ba di sebedisang marumong a bona, ho tla tsoma diphoofolo.

Ho se leme dijalo kapa difate ka nako e nepahetseng. Ho ka lebisa ho fokotseng , hoba kotsing e eketsehileng ho tse senyang dijalo le mafu. Le tshenyo e kabang teng tikolohong. Haholo-holo ho lema ka morao ho nako. Ho ka baka dinako tse kgutshwane tsa ho hola. Dihlahiswa tsa boleng bo tlase, le ho ba le monyetla wa ho ba le kgatello ya maikutlo nakong ya maemo a lehodimo a fetelletseng.

Ha dikgomo tsa lebese di kula. Mme tlhahiso ya lebese e dieha. Ho bohlokwa ho rarolla sesosa sena. Sena se ka kenyelletsa tlhokomelo ya bongaka ba diphoofolo. Ho lokisa phepo e nepahetseng, ho ntlafatsa maemo a tikoloho, le ho kenya tshebetsong mehato ya thibelo. Haeba kgomo e na le feberu ya lebese. Phekolo e hang-hang ka di-supplement tsa calsium e bohlokwa. Ka hoo, nna jwalo ka monga dikgomo seo ke tla se etsang ke ho bitsa ngaka ya diphoofolo ho tla thusetsa kgomong tsa ka. Basebetsi ba ka ba lokela ho hlwaya seo e leng phoso e etsahalang ka hare ho lesaka kapa ka hara ho khampani ya ka ya dikgomo.

Eya, temo ya ditoropong e kaba molemo moruong ka ditsela tse ngata. E ka hlahisa tjhelete ka kotloloho ka thekiso ya dihlahiswa, ya theha mesebetsi, le ho hlasimoluhile moruo wa lehae. Ho feta moo, e ka fokotsa e ka fokotsa ho itshetleha ka mehlodi ya dijo, e etswang ka ntle. E ntlafatsang tshireletso ya di dijo, le botsitso. Mme ya fokotsa ditshenyehelo tsa setjhaba tse amanang le taolo ya mobu wa ditoropong.

Mefuta e mengata ya dijo tse tsubelletsweng. Ho tsubella dijo ho etsa hore dijo di dule sebaka se se telele. Mme di kgona ho jeha ho ntso ho le jwalo. Nna mofuta wa dijo tseo ke di ratang tse tsubelletsweng ke dihwapa. Dihwapa ke ke di reke mmarakeng di tsubelletswe kapa ke reke nama mme nna ha ke fihla ntlong, ke fihle ke ikomisetse tsona. Ke di tshele letswai, ke di behe letsatsing hore di tle di omelle. Mme ha di le jwalo, di dula nako e telele mme di ya jeha di monate.

Ha dihwai di lahlehelwa ke mesebetsi ka lebaka la dikgohola. Ho hlokahala mokgwa o nang le mekgwa e mengata. Ho kenyeletsa le thuso e hang-hang ya dikgohola le di koduwa. Tshehetso ya nako ng e telele e ya hlaphohelwa. Le mehato e potlakileng ya ho fokotsa dikotsi tse tlang. Sena se kenyeletsa thuso ya ditjhelete, menyetla ya ya ho kwetlisa botjha. Le mekgwa ya temo, e ka nnang ya ba teng. Kapa ho fapanya tsena, mapha mafapha a mangata.

Mahapu a hlaselwa ha bonolo, ke dikokonyana tse fapaneng. Tse kang Hwaba, Maleshwane wa dikomkomere, diboko le ditshintshi tsa ditholwana. Mehato ya taolo e kenyeletsa ho kga ka letsoho, ho sebedisa sesepa se bolayang dikokonyana, ho sebedisa basili ya kapa spinoset le ho sebedisa dikwahela tsa mela e phaphametseng. Sena se ka qoba hore mahapu a rona a hlaselwa ke dikokonyana. Mme nna jwalo ka sehwai sa tikoloho yena ye so, ke ne ke leka ho le hlokomedisa ka sena. Mme ke nka thabela ha re ka sebedisana mmoho ho hlwaya bothata bona.

Ho tshehetsa polasi, kamora ho reka mobu. Nahana ka dikgetho tsa mmuso, le tsa private. Ho kenyelletswa dikadimo tsa FSA le dikadimo tsa Farm Credit Service. Morero o matla wa kgwebo o bohlokwa bakeng sa ho fumana tjhelete. Mme ho etela setsi sa ditshebeletso tsa UDA sa lehae. Ho ka o thusa ho tseba mananeho a nepahetseng ho kenyelletsa le dikadimo tsa mapolasi le thuso ya paballo.

Ho etsa bo nnete, ba hore ho na le dinako tse nepahetseng tsa ho phomola bakeng sa basebetsi ba mapolasing. Nna ke le mohiri ya nang le basebetsi ba bangata, ke lokela ho kgomarela Sectorial Determination for Farm Workers SD-13. Boikemisetso bona bo totobatsa ditlhoko tse fokolang tsa ho phomola letsatsi le letsatsi le beke le beke. Tse kenyeletsang nako ya phomolo, letsatsi le letsatsi, ya dihora tse leshome le metso e mmedi. Le nako ya ho phomola ya dihora tse mashome a mararo a metso e tsheletseng beke le beke. Ho kenyelletswa Sontaha. Ditumellano di ka etswa ho fetola dinako tsena, empa SD-13 e fana ka moralo wa ho netefatsa phomolo e lekaneng bakeng sa basebetsi bohle.

Dihwai di lokela ho ela hloko dintlha tse mmalwa tsa molao, ha di hira batho. Ho kenyelletsa ho netefatsa hore ba ngotse dikonteraka tsa mosebetsi. Ho latela melao e fokolang ya meputso. Ho qoba kgethollo, le ho fana ka sebaka se sireletsehileng sa mosebetsi. Hape ba tlameha ho latela melawana e mabapi le dihora tsa ho sebetsa. Moputso wa nako e eketsehileng, le dikgaello tsa meputso. Ho feta moo, dihwai di lokela ho hlokomela boikarabelo ba tsona. Mabapi le bophelo bo botle le polokeho. Ho kenyelletsa ho fana ka kwetliso e hlokahalang, disebediswa le ditaelo.

Artificial Insemintation AI, eo hape e tsejwang e le Intrauterine Insemination IUI. Ke phekolo ya pelei moo peo e kengwang ka ho toba ka popelong ya mosadi, kapa ya phoofolo ya tshehadi e feta molomo wa popelo. Mokgwa ona o etswang ho pota nako ya ovulation, o eketsa menyetla ya ho imulla ka ho beha peo e phetseng hantle haufi le lehe.

Ho theha mosebetsi ka ho lema, batho ba sa sebetseng ba lokela ho tsepamisa maikutlo ho ntlafatseng ditsebo. Marangrang le ho hlahloba menyetla ya kgwebo, ka hara lekala la temo. Sena se kenyeletsa ho ithuta ka tlhokomelo ya dimela, ho tseba ditlhoko tsa di tsa lehae tsa dijalo tse itseng kapa botala. Le ho sebedisana le mapolasi kapa mekgatlo e teng. Ho feta moo, ho dula o le mafolofolo le ho ba mafolofolo mosebetsing ha wa batlahala. Ho bohlokwa hammoho le ho batla mosebetsi wa nakwana, ho fumana boiphihlello le ho aha qalello.

Sontaha ke letsatsi le e kgethehileng haholo ho rona mofuta o motsho. Mme ka Sontaha re tseba re ja dijo tsa mebala e mengata-ngata. Mme motswalle wa ka o bone hore temo ya ka e tsamaya hantle jwang. Ka hoo, ke lo pheha mokopu, le khabetjhe ka papa ka nama. Tse tswang garden-eng ya ka. Mme ke be ke nke lekolokoti la dinawa, ke le tshele hona moo. Re je dijo tse hlabosang mathe wena motswalle wa ka, tse rothisang mathe.

Ho fumana tjhelete bakeng sa temo kamora hore, ho be le tokiso ya mobu malome wa ka. Malome o lokela ho tsepamisa maikutlo ho fihlelleng dithuso, dikadimo le di tshebedisano mmoho. Ha o ntso ho shejwa mananeo a mmuso le menyetla ya ditjhelete tsa makala, a private. Morero wa kgwebo o hlophisitsweng hantle le kutlwisiso e matla, ya boemo ba ditjhelete. Ke tsa bohlokwa bakeng sa katleho. Mme jwale o lokela ho ema ho ikopanya le ditsebi ho batlana le thuso ho ntshetsa teng polasi ena ya hao. Ho thuswa ka tsa ditjhelete, ho fumantshwa tsebo e kgolo ho tsa tsena tsa temo.

Ho hlokomela diphoofolo tsa nama, ho bohlokwa ka mabaka a fapaneng. Ho kenyelletswa boiketlo ba diphoofolo, polokeho ya dijo, melemo ya moruo le tshebetso e akaretsang tlhahiso ya dijo. Diphoofolo tse phetseng hantle le tse hlokometswe hantle di hlahisa nama ya boleng bo hodimo, e senang monyetla wa hore o tshwanetse batho ka mafu. Mme diphoofolo di na le monyetla o moholo wa ho beha ditholwana, e leng ho ruisa dihwai molemo.

Phoofolo eo nna ke ile ka e bona e hangwa, ke phoofolo e tletseng haholo metseng, e leng kgomo. Ke ile ka tlala k, e mafolofolo haholo, ka tlala ke morolo. Ke makala, ka kgahlwa ke seo ke se bonang. Ho makaleng wa ka, ke ne ke makatswa ke tlhaho. Ke makatswa le ka tsela eo dihwai di ne di bonahala di tshireletsa phoofolo ena ka teng. Di batla ho bona hore ka nnete nnete phoofolo ena e maemong a hantle pele e ka hangwa. Ba na ba e tsa ntho ena ka ka boqhetseke ba iketlile. Mme ho bonahala hore sena se ba se etsang, ke seo ba se ratang haholo.

Molekane wa ka, ke ka pelong ya nyahameng ke o tsebisa ka poone ya ka eo ke neng ke e jetse masimong. Ka tsela eo ke senyehetsweng ka teng. Nkekebe kea fumana profit e ntle selemong sena. Ha e le masimo ona a tletse diboko, ha se ka di pula, ha se ka di pula, ha se ka di retse ke mathata feela mane polasing. Mme ke senyehetswe haholo. Ka tsela eo, nkekebe ka ba ka kgona le ho patala balemi ba ka. Tjhelete ha eyo.

Naha ena ya Afrika Borwa, ke naha e ntle. Ke naha e merabe e mengata-ngata e fapaneng. Mme naha ena ya Afrika Borwa, ha se naha ya mang kapa mang. Ha hona motho ya tla reng naha ke ya hae. Empa Afrika Borwa, ke naha ya bohle ba dulang ka hara yona. Ke naha ya baduli bohle ba ka hara naha ya Afrika Borwa.